Iingxaki okanye izinto ezingelo ncedo ziquka ukuxhomekeka kakhulu kwi-intanethi, indleko yenyanga nenyanga, ukuchitha ixesha elininzi phambi kwesikrini, imixholo equlangelwe ngokweendawo, ukuncipha kokukhetha komntu siqu.

Ewe, ndicinga ukuba bekunokubakho iWi-Fi yasimahla ezitopini zebhasi ingangumbono omhle kakhulu, kwaye ingaba nefuthe elihle ebantwini abahlala kuluntu lwethu. Inganceda abantu abafuna ukufikelela kwi-intanethi ngaphandle kweendleko. Ixesha lokulinda itshintsha libe luncedo, inkuthazo yophuhliso kunye nenkxaso kwezoshishini.

Ewe, ukuchitha ixesha elininzi kwimidlalo yeintanethi kunokuba nefuthe elibi, ingakumbi xa kungalawulekanga okanye kusetyenziswa gwengxa. Nazi iindlela apho oko kunokuba nefuthe elibi. Impilo yengqondo, ukungalali kakuhle, ukuwohloka kwempumelelo yesikolo okanye emsebenzini, ukunqongophala konxibelelwano lokwenene, iindleko zemali.

Ndiziva ndidanile kuba ndizama ukonga imali nokuqinisekisa ukuba idatha yam iyasebenza. Kodwa ukuba iyaphela ingasetyenziswanga kuyavisa, kwaye kufuneka kubekho iindlela ezingcono zokuqinisekisa ukuba idatha isetyenziswa ngokupheleleyo phambi kokuba iphelelwe.

Ukuba qhubeka nokusebenzisa iWi-Fi nangexesha le-load shedding, i-UPS okanye i-power bank yerutha yeyona ndlela ilula nebalulekileyo. Iya kunceda kakhulu xa nisebenza emsebenzini wesikolo, kungabikho mixholo ephulukana nayo, kungabikho xesha lilahlekileyo. Ndingaqukumbela ndithi, ngalo lonke ixesha yiba neliso kumbane kwaye uhlale ulungile xa usilela.

Kufuneka iphephandaba litshintshe ngendlela yalo yokusebenza, lisombulule imingeni yehlabathi lanamhlanje apho ulutsha lukhula kwindawo e-digital. Ukwamkela iteknoloji, ukugxila kwimixholo echaphazela abantu kunye nokwakha uluntu lwabafundi oluthembekileyo, kunganceda ukuphucula ukufundwa kwamaphephandaba eMzantsi Afrika.

IWi-Fi yoluntu yasimahla inokuba sisixhobo esinamandla sokuphuhlisa abafundi kwaye sisixhobo esichaphazela ikamva labo. Kodwa kufuneka ihambe nothintelo, imigaqo, ulawulo lobuchule kunye nenkxaso yezixhobo. Ukuba singazilungiselela ezo meko, sifumana indlela yokwenza intlalo yethu ibe nenkqubela kwaye ibe ibalungele bonke kuquka nabantwana abangaphantsi kweemeko ezinzima.

IiWi-Fi zasimahla ezilokishini zizixhobo zamandla amakhulu ophuhliso. Zifikelela kwimfundo, uqoqosho, ulwazi kunye nobuvula indlela boluntu. Xa zilawulwa kakuhle kunye nenkxaso yoluntu kunye nemfundo yokusetyenziswa kwazo, zingaququzelela utshintsho olunzulu kwezo ndawo. Ziyakwazi ukuguqula iilokishi zibe liziko lokufunda, lokuqalisa amashishini kunye nokuxhobisa ulutsha.

Mna ndiyijonga rhoqo ibhalansi yedatha, and oko akufunekanga kuthathwe lula. Kundinika ulawulo olupheleleyo, ingqondo ezinzileyo nendlela yokusebenzisa enenkqubela.

I-one gigabyte incinci kakhulu kwimeko yanamhlanje. Ayinako ukugcina ukufunda, ukusebenza nokuzonwabisa ngaphandle kokuphela kwangethuba. Ayincedi kumntu osebenzisa i-smartphone yonke imihla, iyaphela ngokukhawuleza ngenxa yexabiso eliphezulu lemifanekiso neevidiyo kwi-app.